Uya nga ha nṋe ndi vhona vhaaluwa vha songo tea uri vha shumise mindende yavho uri vha wane dzilafho, zwovha zwo tea uri muvhuso uvhe na nḓila ine ua kona uvha thusa hu sina mbadelo, vha wane dzilafho ḽa maimo a nṱha sa izwi vhunzhi vhavho vha vha vha dzi khuvhabvi vha tshi kona u ṱanganesa na malwadze manzhi zwino. Arali vha nga shumisa tshelede dzavho dza mindende dzi ḓo tavhanya dza fhela vha sa kone u dzi shumisa zwiṅwe, nga mulandu wa uri vha ḓovha vha tshi khou badela dzimbadelo dza mutakalo wavho uri vha kone u tshila zwavhuḓi, ndi vhona zwi si zwavhuḓi uri vha shumise mindende yavho uri vha kone u wana dzilafho, ndi zwavhuḓi arali muvhuso utshi nga vha itela uri vha kone u thusalea nga mahala sa izwi vhono ḓi aluwa.

U wana tshumelo ya zwa mutakalo mahayani zwia thusa nga maanḓa ndi vhona zwi zwa ndeme nga maanḓa uri vhathu vha a bvele phanḓa nau wana thuso ya zwa mutakalo vha hayani vha songo tou ya vhuongeloni, ngauri huna vhathu vhane vha dzula kule na maongelo vha dzula kule na vhuongeloni, vhaṅwe avha tsha kona u tshimbila vhaṅwe vha wana vha wana thuso yo tou ḓeliwa kana utou ḓiselwa nga vhathu vha zwa mutakalo zwivha zwi zwo leluwa khavho uri vha kone u wana thuso. Ndi vhona uri zwa uri vhato ḓiselwa thuso zwi zwone zwavhuḓi, ndi vhona zwi zwithu zwine zwi tea uri zwi bvele phanḓa ende hu engedziwe na vhathu vhane vha nga kona u isa thuso heyo kha vhathu vhane avha koni uya vhuongeloni, vhane vha khou lwala zwino zwi vha zwi zwavhuḓi uri vha ḓiseliwe thuso heyo ya zwa mutakalo.

Zwi tshi ḓa kha u ṱhogomela vhaaluwa dzi ndavhelelo ndi dza uri hu ṱoḓea muthu ane avha atshi kona u konḓelela muthu ane avha atshi kona u konḓelela nau vha muthu ano kona u thetshelesa zwithu zwine vhaaluwa vha ngavha vha tshi kho ṱoḓa u thusiwa ngazwo, hezwo zwi thusa uri tshumelo ine ya khou tea u fhiwa vhaaluwa i fhedzisele i tshi kho thusa vhaaluwa i songo vha tshumelo ine vhaaluwa vha fhedzisela vha tshi kho farea nga nḓila i si yavhuḓi, nga mulandu wa zwiito zwa vhathu vhane vha vha vha khou vha thusa. Fhedziha muthu arali athi kho ḓo u thusa vhaaluwa zwitshi kwamana na mutakalo u tea uri avhe muthu ane a kona u konḓelela a kone uvha muthu ane o kona u amba zwavhuḓi namusi huna dzi huna huna zwithu zwine zwi ngavha ima phanḓa vha a kona u imedzana nazwo.

Ndavhelelo dzine tshitshavha tshavha nadzo zwitshiḓa kha u kha vhana u ṱhogomela vhaaluwa, ndi uri ri wana uri vhaaluwa vha kho tea uri vhavhe vhathu vhane vha ṱhonifhiwa nga vhana, fhedziha zwi fhedzisela zwi songo tsha ralo huvha nau sa ṱhonifhana nau sa amba zwavhuḓi, zwine ri tshi zwi vhona kha lushaka zwivha zwi si zwavhuḓi. Fhedziha rivha ri tshi khou lavhelela sa lushaka uri vhana vha ṱhonifhe vhaaluwa vha kone u amba navho novha konḓelela vha ambe navho nga nḓila ine yavha yo ṱhonifha, zwine kha lushaka hezwo rivha ro alusiwa nga heneyo nḓila fhedziha kha vhana vhaṱuku sa lushaka rivha ri tshi khou u wana uri ahu khou vha nau ṱhonifhana ahu khou vha nau konḓelelana nau konḓelela vhathu vha vha vha tshi aluwa vhaaluwa vhane vha vha vha si tshavha nga nḓila ine ravha ri khou lavhelela ngayo.

Ndi ḓivha nga ha musi vhaaluwa havha vhane vha vha khou thusiwa vha mahayani, kana vhadzulapo vhane vhavha vha khou iselwa tshumelo ya zwa mutakalo vha mahayani, vha thusalea ngau wana dziphiḽisi vha thusalea hafho na ngau itiwa dzi ndingo dza malofha, u tsheka uri swigiri yavho yo gonya u swika gai vhavha vhatshi khou thetshelesa na zwithu zwine vha vhalwadze vha mahayani kana vhathu vha re mahayani vhane vha kho vhaisala vha khou lila ngazwo. Vha ya kona u amba arali huna zwiṅwe zwine zwa ḓo ṱoḓa thuso ya tshihaḓu, zwino thuso ya mahayani kha vhadzulapo ndiya ndeme vhukuma uri vha kone u wana phiḽisi kana vha kone u wana thuso kana ṱhuṱhuwedzo kana ngeletshedzo ya zwa mutakalo.

Vhathu vhane vha vha na malwadze a sa fholi vha nga wana thuso zwo leluwa, nga zwezwi zwa uri huvhe na vhathu vho no vha ḓisela thuso zwitshi kwamana na u ḓiseliwa dziphiḽisi, uri vha kone u dzi wana zwo leluwa hu tea uvha na vhathu vhane vha tea u engedziwa hu tea uri zwibadela hu engedziwe vhathu vhane vha nga kona uri vha tshimbile vha tshi ḓisela vha tshi dalela havha vhathu, vhane vha vha tshi khou lwala malwadze a sa fholi vha tshi vha vhudzisa dziṱhoḓea kana vha tshi ṱuwa vho vha farela dzitshumelo kana dzi ṱhoḓea dzine vha dzi ṱoḓa dzine dzi nga thusa uri vha kone u dzula vha tshi khou kona u tshila. Zwi nga vha khwiṋe arali ha nga engedziwa vhathu vhane vha vha vhatshi khou isa tshumelo ya mahayani kha vhathu na zwibadela huvhe na na na na na na dziphilisi dzo fhelelaho dzi nnzhi.

Mulwadze uya lovha a nḓilani atshi khou pfhukiseliwa vhu kha vhuṅwe vhuongelo sa izwi a kha tshiimo tsha shishi, zwi ngavha zwi khou yelana na uri o ṱhavhiwa nga lufhanga u khou bva malofha manzhi u kho tea uri a itiwe muaro, zwia thithisa mulwadze ngauri hezwi mulwadze atshi khou pfhukiseliwa huṅwe zwi khou dovha zwa ita uri mulwadze a lindele uri a wane dzilafho, zwine zwi nga ḓisa masiandoitwa a uri a lovhe a fhedzisela a khou lovha nga mafuvhalo ane avha a nao muvhilini kana vhulwadze honovho vhune havha ho mufara. Ndi ndi masiandoitwa au pfhukiseliwa kha vhulwadze kana kha kha vhuongelo ha phanḓa, zwine zwa ita uri mulwadze a fhedzisele a khou lovha a khou ri sia kana vhulwadze vhu khou ṋaṋa.

Ndi vhona zwo tea uri vhavhe na dzilafho ḽavho ḽo khetheaho, hezwo zwi ḓo thusa uri vha kone u thusalea lwa tshihaḓu sa izwi nyimele dzavho dzi tshi ṱoda thuso ya tshihaḓu, ngauri vhunzhi havho ha vhathu vhane vha vha vho tambudzwa zwo yelana na mbeu vhavha vha vhathu vhane vha vha vho vhaisala na muhumbuloni. Zwine zwavha zwi tshi kho ṱoḓa uri vha wane vha wane tshipiḓa tshavho tsho khetheaho, tshine vha ḓo kona uri vha wane dzilafho vha dovhe hafhu vha wane na vhaḓivhi vha mihumbulo vhane vha ḓo kona uvha thusa uri vha kone u vhuyelela tshitshavhani vha kone uḓi ṱanganedza hafhu vha hangwe zwe vha ṱangana nazwo arali zwi tshi konadzea.

Vhalwadze vha sumbedza vho vho vho vhatshi kho farea zwavhuḓi nga thuso ine vha vha tshi khou i wana ine yavha i khou vha thusa uri vha kone u tshila matshilo avho nga nḓila yo ḓoweleaho, zwi tshi khou yelana na uri vha vha vho fariwa nga malwadze ane avha a malwadze ane ha fholi kana aya konḓa u fhola. Thuso ine vha vha vha tshi kho i wana sibadela ivhe i tshi khou i thuso ine na vhone vha tshi swika vha ya sumbedza uri i kho zwi kho vha thusa uri vha kone u tshila matshilo avho ono fana na a vhaṅwe zwivha ita uri vha zwi pfhe uri na vhone vho ṱanganedziwa tshitshavhani vha tanganedzee nga nḓila ine vha vha vha tshi khou thusalea ngayo.

Miduba ine ya folwa zwibadela ivhe isi yavhuḓi, ndi vhona zwi songo fanela uri huvhe na miduba yo folwaho zwibadela, sa izwi vhaṅwe malwadze ane vha vha vha nao avha atshi khou ṱoḓa thuso ya tshihaḓu, lune wa wana kha honoho vhuongelo hu tshi khovha na ṱhahelelo ya vhaongi, kana vhathu vhane vha ḓo thusa vhenevho vhathu vho folaho ḽaini vho folaho. Hezwo zwivha zwi tshi tshi khou amba uri sa vhuongelo huvha huna huna huṅwe hune zwithu zwa vha zwi si khou tshimbila zwavhuḓi, zwino zwivha zwi zwavhuḓi uri u wane vhuongeloni vhathu vha tshi khou ḓa vhathu vho fola ḽaini nga mulandu wa uri hu kho huna ṱhahelelo ya vhaongi.

Ee ndi vhona huna phambano khulu zwi tshi ḓa kha uri, vhuongelo ha ha phuraivethe na vhuongelo ha muvhuso, vhuongeloni ha muvhuso ndi vhona kufarelwe kwa vhathu ku sa tou vha kwa tshiimo tsha maṱhakheni, fhedziha ndi tshi sedza kha vhuongelo ha phuraivethe ndi vhona kufarelwe kwa vhalwadze kana kufarelwe kwa vhathu ku kha vhuimo ha maṱhakheni, u fhirisa musi wo ya vhuongeloni ha nnyi na nnyi ha muvhuso. Zwino hezwo zwi ya ita phambano vhukati ha vhuongelo ha muvhuso na vhuongelo ha phuraivethe.

Uya nga tshenzhemo ine ndavha nayo zwi tshi ḓa kha vhuongelo vhuongelo vhuongelo ha nnyi na nnyi ha muvhuso, ri khou wana uri huna ṱhahelelo ya dzi ambuḽentse zwine zwa ita uri ambuḽentse i lenge u swika kana i fhedzisele i songo swika, hezwo zwivha zwi zwithu zwa zwisi zwavhuḓi zwono ḓi vhuya zwa itea hayani ro founela ambuḽentse ambuḽentse ya sa swike nga mulandu wa uri dzovha dzi siho dzi tshi khou ṱahela dzi ambuḽentse dze dzavha dzi hone dzovha dzo bva dzo ya u tevhelela kana uyo dzhia vhaṅwe vhalwadze vhane vha vha kha vhuṅwe vhupo haningei mahayani, tshumelo ya ambuḽentse ivha i tshi khou tshimbila nga nḓila yo ongolowa.

Uri vha tshomedzo dza shishi vha kone u dzula vho ḓi lugisela khwiṋe, ndi u dzula vho ita uri zwoṱhe zwishumiswa zwine zwa ṱoḓea zwi dzule zwo lugela uri zwi nga kona u shumisiwa u fana na na dzi heḽikophutha, na zwoṱhe zwine zwa ṱoḓea zwi fanela u dzula zwi hone tsini. U itela uri vha kone u fhindula ṱhoḓea ya ya zwa miḓalo kana zwezwi dzi khombo dza shishi, zwi ṱodea uri vhathu vhoṱhe vhane vha vha ḓo tea uri vha vhe vha tshi khou dzhenelela kha hoyo mushumo vha vhe na vhone vha hone tsini na zwithu zwoṱhe zwine vha ḓo zwi ṱoḓa uri vha kone u isa tshumelo heyo zwivhe zwi hone tsini hu songo vha na zwiṅwe zwi siho.

Maanḓa kha sisiteme ya ṱhogomelo ya mutakalo wa tshitshavha Afrika Tshipembe, o dzulesa nga maanḓa kha u pfhumbudzwa. Manese ashu ri khou wana vho vho no vha vhanzhi, vhane vho pfhumbudzwa, uri vha kone u thusa vhathu nga zwa mutakalo. Fhedziha vhushaya nungo vhune havha hone ri khou wana uri, a vha khou tholiwa havho vhathu, uri vha vhe vhanzhi. Ri khou wana zwibadela kana dzi kiḽiniki, hu na hu na miduba nga mulandu wa uri vhashumi vhane vha khou shuma ndi vhaṱuku. Nahone na ra wana uri na zwifhaṱo, kana dzitshomedzo dzi khou ṱahela, dziṅwe ndi dza kale lune a dzi tsha kona u ita mishumo. U ya nga ha zwipikwa zwo vheiwaho.

Madalo anga a u fhedzisela kiḽiniki ovha a avhuḓi naho, ho vha na zwiṅwe zwi songo tshimbila zwavhuḓi. Fhedziha, ndo kona u wana thuso ye nda vha ndo yela yone naho, hu songo tou vha na nyambedzano kana vhudavhidzani havhuḓi vhukati hanga na muthu we avha atshi khou nthusa. Lwe a vha a tshi khou shumisa luambo, lune lwa sa tou vha luambo lwo teaho, kana luambo lu ne muṅwe muthu arali a tshi khou mu pfa anga takalela u zwi pfa, zwi tshi khou ambiwa nga nḓila heneyo. Lune ndo thusalea, fhedziha nga nḓila ye nda farwa ngayo, yone a yo ngo to vha nḓila kwayo, kana nḓila ine Batho Pele ya vha i khou ambisa zwone.

Zwithu zwi no itesa uri vhathu vha ḓi tike nga tshumelo ya mutakalo ya zwa, ya tshitshavha, vha sa yi kha khetho dza private. Ndi nga uri kha dzi kha dzi phuraivethe, hu ya badeliwa. Kana hu na dzi tshelede dzi no badeliwa, dzine dzavha dzi nṱhesa. Zwino kha zwibadela zwa nnyi na nnyi, hu vha hu sina dzimbadelo vhathu vha vha vha tshi khou kona u wana thuso, hu sina dzimbadelo. Zwine zwa vha zwi tshi thusa uri, vhathu vhane vha khou lwala vha kona u ya vha wane thuso, zwo leluwa. Hu sina u badela , fhedziha vhathu vha ya zwi funa vhaṅwe uri vha ye kha tshumelo dza private, fhedziha zwi tshiya nga masheleni, a vha koni u swikelela hune vha kona u ya kha heneyo madzilafho.

U khwinifhadzwa ha zwifhaṱo na u tholiwa ha manese manzhi, zwi nga thusa kha u isa tshumelo ya zwa mutakalo kha lushaka. Zwine zwa amba uri arali hu tshi nga engedziwa dzi ward, kana ha engedziwa fhethu hune vhathu vha ḓo kona u thusalea hone, no u vhafha mafhungo ane a vha thusa nga mutakalo o fhelelaho. Zwi a thusa uri u fhungudza kana u engedza thuso nnzhi i ne ya khou isiwa vhathuni. Sa izwi ri khou wana uri dzi kiliniki dza vhoriṋe, vhathu ndi vhanzhi u fhirisa manese kana vha tshumelo ya mutakalo. Zwine zwa amba uri vha fhedzisela vho no vha fhasi ha mutsiko, lune a vha koni u shuma zwavhuḓi.

Muvhuso unga tikedza zwihulu dzikiḽiniki dza vhuponi ha mahayani nga u vha fhaṱela zwiṅwe zwifhaṱo, kana dzi zwine zwapfi dzi ward. Dzine dza ḓo kona u thusa vhathu vhanzhi, u ya nga ha lushaka, kana u ya nga ha vhathu vho no dzula kha honoho vhupo vhune kiḽiniki ya vha khaho. Na u kona u thola manese manzhi ane a ḓo kona u thusa vhathu, hu sa vhe na miduba minzhi. Hezwo zwi thusa uri hu kone uri hu langee, na uri vhathu vha kone u wana thuso. Ra dovha hafhu ha muvhuso wa tikedza, nga u ṋekedza nḓivho kha vhathu, u ya nga ha mutakalo.

U shayeya ha vhashumi zwi kwama tshumelo nga nḓila i si ya vhuḓi. Sa izwi hu tshi vha na vhalwadze vhaṅwe vhane vha fhedzisela vha tshi khou lovha, vho lindela thuso. Zwi zwino hezwo zwi vha zwi tshi khou shela mulenzhe nga nḓila i si ya vhuḓi kha u ṋetshedza tshumelo ya zwa mutakalo. Sa izwi hu tshi fhedzisela hu tshi khou vha na miduba minzhi, ine yavha na vhathu vhane vha vha vho no kwata kana vhane vha vha mitakalo yavho i vha i tshi khou ṋamba i tshi vha nga nḓila isi ya vhuḓi. U shu, u u ṱhahe, ṱhahelelo ya vhashumi i shela mulenzhe nga nḓila i si ya vhuḓi. Zwine zwa kwama tshumelo, hune wa wana hu vhathu vha tshi dzula vha vhathu vho sinyuwaho, nga mulandu wa tshumelo ine i si khou ḓa nga tshihaḓu.

Tshenzhemo ya u ṱahela ha manese kana madokotela ndo no vha nayo, nahone a yo ngo vha yavhuḓi. Sa izwi ḓuvha ḽe nda ṱangana nazwo, musi vha manese na madokotela vhasigathi kiḽiniki. Ndo ndo vhuya ndi songo kona u wana thuso, nga mulandu wa miduba ye ya vha i hone, nga mulandu wa uri hu vha hu tshi khou ṱahela vhaongi, kana manese kana madokotela. Fhedzi ha vhane vha vha vha hone vha vha vha tshi khou shuma, hu tou hu tou vha, vha vha vha si khou kona u thusa muthu muṅwe na muṅwe nga tshifhinga tshithihi. Sa izwi muṅwe na muṅwe o ḓaho kiḽiniki, o ḓa nga thaidzo yawe ine ya ṱoḓa uri i ṱhogomelwe i yoṱhe, husina u sedza miduba.

Nṋe ndi vhona uri, nḓila ya uri hu kone u kungiwa vhashumi vhanzhi kha maongelo kana dzi kiliniki dza tshitshavha. Ndi nga murahu ha musi muvhuso u tshi nga kona uri, u fhe vhathu dzi dzi pfumbudzo kana, u vha fhe dzi busary, uri vha kone u yo gudela zwa vhu zwa vhu vhunese, na zwiṅwe zwine zwi ḓo ṱoḓea kha mutakalo. Ha dovha hafhu muvhuso u kone u vha na dzi, na dzi mbekanyamushumo dza u thusa vhathu vhane vha khou balelwa nga masheleni a u gudela, zwa zwa zwa zwa zwa mishonga. U kone u vha thusa uri vha kone u swikelela he dzo dzi pfunzo, hu na ndayotewa ya uri, vha tshi fhedza zwi ḓo itiswa hani.

Hezwo zwi nga thusa nga maanḓa, vhugudisi vhu nga thusa nga maanḓa kha u tandulula thaidzo heyi. Arali vhathu vha tshi nga gudisiwa vha vhanzhi. Zwi ḓo vha zwi khou fhungudza thaidzo ya u shaya ha vhashumi maongeloni a tshitshavha. Zwine zwa ḓo thusa nga uri zwi ḓo fha vhathu nḓivho, kana pfumbudzo yo teaho ya uri vha kone u yo thusa tshitshavha, hanefho dzi kiḽiniki dza tsini na hune vha dzula hone. Kana hune havha huna ṱhoḓea ya vhaongi, hezwo zwi ḓo thusesa vhukuma. Ri tshi sedza maongelo ane o ḓala miduba hu si na vhashumi vho, vho fhelelaho kana vho vho teaho, uri vha thuse tshitshavha tshenetsho.

Mutsiko wa uri vha vhaongi zwibadela vha shume ngau ṱavhanya, uri vha thuse vhathu vhanzhi nga tshifhinga tshipfhufhi zwi vha zwi si zwavhuḓi kha vhaongi ngori vha fhedzisela vha si khou kona uita mushumo wavho ngori vha vhono vha fhasi ha mutsiko muhulu, une mutsiko hoyo uita uri vha si tsha kona uri vha thuse vhaongi nga nḓila yo fanelaho kana nga nḓila yo teaho. Ngauri vhavha vhatshi kho ṱavhanya uri vha kone u pfhukhela kha muṅwe mu kha muṅwe mulwadze, hune wa wana mulwadze hoyu we vhavha vhatshi kho muthusa wa wana a songo wana thuso nga nḓila yo teaho, kana nga nḓila yo fanelaho hune vhaṅwe vhalwadze vha fhedzisela vha tshi kho vha si kho wana mishonga kana vha si kho wana thuso ye vha ḓela yone ya tshihaḓu, zwine zwa zwavha zwi si zwavhuḓi uri muvhuso u u u pangele havho vhathu mutsiko wa uri vha thuse vhathu ngau ṱavhanya.

Nṋe kha vhupo hahashu ndi vhona zwo leluwa vhukuma kha vhathu vhane vha vha na HIV uri vha kone u wana dzi ARV, ngauri huna fhethu hune ho to vhetshelwa vhone uri vha ya kona uri vha ye vha wane thuso, husi uri vha tshi swika vha thome vha vha vha vhe kha miduba ya nnyi na nnyi ine ya ḓovha i tshi khou ṱoḓa thuso vha na fhethu havho, vhaṅwe vha ya kona nau thusiwa mahayani fhedziha ndi zwavhuḓi nga nḓila ine nda zwivhona ngayo kha kiḽiniki kana kha vhuongelo ha tsini, vha a kona uri vha tshi ya vha wane thuso nga tshihaḓu. Ngauri huna vhathu vhane vha vha vho to sedzana navho, lwa tshoṱhe vhane vha vha vho lindela vhenevho vhathu uri vha ḓoḓa vhatshi khou ṱoḓa dzi ARV, zwine zwa thusa uri na vhone havho vhathu vha songo vha songo tambula ngau swika vha thoma vha ima midubani vho lindela dziphilisi dzenedzo kana thuso heneyo.

Arali unga fhela zwi mishonga yo ḓoweleaho u fana na pain kiḽasi kana dzi sirapu dzenedzi dza mikhushwane, zwivha zwi si zwavhuḓi ngauri vhathu vha Mankweng vha ngavha na thaidzo ya mikhushwane ine i ḓovha dzhenela fhasi na uvha na na na u pfha u vhavha muvhilini hune vha ḓo fhedzisela vha si tsha kona uri vha wane thuso. Zwitshiḓa kha mukhushwane, zwitshiḓa kha kha u remiwa ha ṱhoho, zwitshiḓa kha kha kha upfha uvhavha muvhilini, zwitshiḓa kha kha kha ḽino vho farwaho nga ḽino na vhone, vha ḓo fhedzisela vha si tsha kona u fhungudza vhuṱungu vhune vha khou vhupfha saizwi hu tshi ḓovha hu sina mishonga yo ḓoweleaho u fana nadzi pain kiḽasi dzine dza thusa na kha vhathu vha re vha ni khou diniwa nga ḽino, kana vha khou diniwa nga ṱhoho i tshi khou sokou rema kana vhuṱungu vhune havha hone muvhilini zwivha zwisi zwavhuḓi arali mishonga heyo i siho.

Arali kiḽiniki ya shango ḽiṱuku ya vala ndi ndi ndi khaedu kana ndi thaidzo khulu, sa izwi vhane vha khou ṱoḓa u ḓisa vhana vhaṱuku uri vha vha vha hayeliwe kana vhana vhaṱuku vha sedzulusiwe lwa mutakalo, na vhane vho ḓihwala vhane vha khou tea u ḓa vha tshi sedziwa uri zwo imisa hani, na vhathu vhane vha kho tea u phakha dzi ARV vha ngavha na thaidzo khulu vhukuma hanefho kha honovho vhupo. Zwine zwa ḓo amba uri havho vhathu vha ḓo tea uri vha ye vha tshimbile tshikhala tshilapfhu uya hune vha nga wana kiḽiniki ya tsini, zwine zwivha zwi si zwavhuḓi kha vhathu vhane a vha khou tou vuwa zwavhuḓi, u fana na vhathu vha re na vhana vhaṱuku na vhathu vho ḓihwalaho na vhathu vhane vha khou ṱoḓa u phaka dzi ARV, zwivha zwi si zwavhuḓi khavho zwi vha zwi khou vha lemela.

Arali kiḽiniki ṱhukhu ya tsini ya vhupo hahashu ya fhelelwa nga mishonga ya ndeme u fana na mishonga yo nonga dzi ARV, mishonga yo no fana na na dzi pain kiḽasi na mishonga mishonga minzhi ya mukhushwane nga maanḓa ro sedza mishonga ya mukhushwane, huvha hu thaidzo khulu nga mulandu wa uri huna vhathu vhane vha kho tea uri vha vha vha phakheliwe kana vha fhiwe dzi dzi dzi dzi ARV, havha na vhathu vhane vha khou lwala mukhushwane vha ḓo teya uri vha fhiwe mishonga ya mukhushwane, havha na vhathu vhane vha khou diniwa nga ḽino. Vhaṅwe vha khou diniwa nga ṱhoho ya u rema vhaṅwe vha khou diniwa nga zwiṅwe, havho vhathu vha vha kha kha kha nḓaḓo khulu ine vha ḓo fhedzisela vha si tsha ḓivha uri vha itise hani nga mulandu wa uri hezwo zwithu ndi zwone zwithu zwine zwa kho ri kho ita uri vhathu vha tea uri vha wane thuso khazwo ḓuvha na ḓuvha, ndi yone thuso ine vha tea uri vha i wane ḓuvha na ḓuvha hu ngavha na thaidzo khulu.

Tshine tshine ndi nga takalela uri kha vhupo hayani kha dzikiḽiniki dza vhupo hayani tshi khwiṋisiwe, ndi ndi ndondolo ya vhathu vhare na vhulwadze ha swigiri u fana na hezwi zwi nopfhi sugar diabetes, na vhathu vho ḓihwalaho na vhathu vhare na vhana vhaṱuku vhathu vhane ra vhana vhaṱukuṱukuṱuku vhane vha kho to bva u begwa, ndi vhathu vhane vha khou ṱangana tshaḽenzhi ya uri tshiṅwe tshifhinga vha a ṱoḓa uri vha wane ndondolo ine yavha i khou to ḓisiwa muḓini. Sa izwi tshiṅwe tshifhinga vha vha na vhone vha tshi khou balelwa uri vha nga kona uya dzi kiḽiniki, vha yo yo vha yo fola miduba zwi tshi khou itiswa ngauri zwithu zwine vhavha vha khou tea u zwi ita ndi zwinzhi, lune zwi a ṱoḓea uri ṱhanwe arali vhana vha tshi khou tea u hayeliwa huvhe na vhathu vhane vha kona u tshimbila vha tshi ya miḓini vha tshi kona u thusa vhathu na hune vha dzula hone, zwi ngavha zwavhuḓi hezwo.

Mbekanyamushumo ntswa arali ya thoma ndi nga takalela i tshi nga thoma u sedza u fhelisa miduba ine yavha hone dziki dzikiḽiniki dzashu, huna miduba minzhi ndi vhona uri mbekanyamushumo ai thome ngau sedzana nga maanḓa na u engedza vhaongi zwibadela zwo fhambananaho, huvhe na vhaongi vho pfumbudziwaho vhane vha ḓo kona u thusa vhathu lwa tshihaḓu, zwine zwi nga fhungudza na miduba ine yavha hone hafha dzikiḽiniki. Hezwo ndi zwone zwithu zwine nda vhona ungari arali mbekanyamushumo ntswa i nga vha hone kha i sedzane na hezwo, ende huvhe na tshipiḓa tshiṅwe na tshiṅwe tsho imelaho vhathu vho imaho ngauri, vhathu vha songo sokou fola miduba muthihi vha tshi khou ya fhethu ho fhambanaho kha huvhe na muduba wa wo imaho ngauri huvhe na mudumba wo imaho ngauri uya ngau fhambana.

Nyeletshedzo ine nda nga mufha yone ndi ya uri, hungavha hu muswa hungavha hu muswa kana hu muthu muhulwane nyeletshedzo ine nda fha vhathu ndi ya uita nyonyoloso, vhathu vha tea uri vha kone u ita nyonyoloso ine ya kona uita uri vha bve mabiko hezwi vha tshi khou ita nyonyoloso zwi vha zwi zwavhuḓi kha mbilu, ndi yone nyeletshedzo ine nda nga mufha yone uita nyonyoloso. Na uri muthu utea u sedza zwithu zwine a ḽa zwone a u sokou tou ḽa tshiṅwe na tshiṅwe ndi zwa vhuṱhongwa uri zwine wa vha u khou ḽa zwone u ḽe zwithu zwi re na mutakalo, u fana na mitshelo u fana na na na na miroho zwenezwi, hezwo zwithu zwi thusa mbilu uri i kone uvha kha tshiimo tshavhuḓi na muvhili ua kona u thivhela maṅwe malwadze ane ha khou ṱoḓea muvhilini, hezwo ndi zwone zwine ndi nga eletshedza muthu uri avhe na mutakalo wavhuḓi.

Zwithu zwono thivhela nga maanḓa vhathu uri vha sa wane ṱhogomelo ya tshifhinga tshoṱhe, zwi vha zwi tshi kho itisiwa nga vhupo vhune vhavha khaho vhaṅwe vhathu vha dzula kule na dzikiḽiniki ende hezwi vhatshi kho dzula kule na dzikiḽiniki, zwi a vha balelwa uri vhaye vha dzule vha tshi khou ya kiḽiniki uyo phakha uyo dzhia dziphilisi. Zwino nṋe zwine nda vhona ungari ndi khwiṋe ndi musi hu tshi ngavha na vhathu vho no vho novha na na na na madzina avho vhathu vhane vha vha tshi khou lwala malwadze a tshifhinga tshilapfhu kha honovho vhupo, vha ite vha tshi ya vha tshi vha sedza kana vha ite vha tshi ya vha tshi vha thusa vha tshi vha fha thuso haningei hune vha dzula hone, sa izwi tshiṅwe tshifhinga huna vhakegulu kana vhathu vhahulwane vhane ndi kale vha khou lwala vha tshi swika kiḽiniki vha thoma vha fola dzi miduba yeneyi iḽa vha dzula midubani heneyo sa muthu muṅwe na muṅwe.